Mo tikologong ya me ditlamelwana tsa pholo tse di tlamelwang bagodi ke bongaka jo bo itekanetseng jwa borra bangwe. Go tlhokomela basadi ba ba golo le ba ba nang le malwetsi a sa tlwaelegang le tlhokomelo ya batho ba ba sa kgoneng go tsena kwa ditlokotsing tsa kalafi ka bonako. Ga di yo ke ditsela tsa go tokafatsa pholo le boitekanelo jwa batho ba ba kgologolong, jaaka go nna le dipetlele tse di gaufi, dipatlisiso tsa malwetsi le kitso ka tsa boitekanelo. Mo lefelong la batho ba kgonang go le bona. Lefapha la pholo le puso le ka thusana le bagodi ka go tlhomamisa gore ba na le ditlamelo tse di tlhokegang. Jaaka go abela dipilisi tsa malwetsi, go bafa dipuisano ka boitekanelo le go tlhamela mananeo ao a ba thusang go ikemela le go tlhokomela boitekanelo jwa bone. Ka tsela eo batho ba bogologolo le bagodi ba ka tshela ka botsogo jo bo botoka. Mme ba nna le tshireletso mo malwetsing.

Ke dumelana le gore go botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone. Ka ntlha ya dikgang tsa setso le maikutlo a batho. Mo setsong sa rona go na le tebogo e kgolo mo ba godimo go tlhokomelwa ke ba lelapa. Ka gonne go bontsha tlotlo, lorato le tlotlo mo bathong ba ba setseng mo botshelong. Le fa go ntse jalo ka dinako tse dingwe maemo a botshelo, boitekanelo jwa lelapa le ditlhoko tsa bongaka di dira gore go nne thata go tlhokomela bagodi ka lone fela. Ka jalo go ka nna molemo go kopanya lorato lwa lelapa le tlhokomelo ya setsibi mo tse di tlhokomelang bagodi, go netefatsa gore ba amogela tlhokomelo e e botoka le tlhomameng.

Mo setsong sa rona batho ba rotloetse go lebelela gore batsofe ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone ka botlalo. Go akaretsa gobane ya dijo go wa fisa mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi le go nna le bone ka metlha. Go botlhokwa mo setšhabeng gore go nne le tlotlo le lorato fa o tlhokomela batsofe, le fa go ntse jalo boammaaruri ke gore ka dinako tse dingwe maemo a botshelo, tiro e kgonang go tswa mo lelapeng le mathata a madi a dira gore go nne thata gore lapa lo nne le nako e e lekaneng go tlhokomela bagodi. Ka dinako tse dingwe batsofe ba tshwanetse go ya mo ditlong tse di tlhokomelang bagodi gotsa, go amogela thuso ya setsibi mo bathong ba ba rileng go bona tlhokomelo e e siameng. Ka bokhutswane setso se lebelela lorato le tlhokomelo ya lelapa. Mme se ebile ke gore setlhopha sa setsibi le dikgokagano tsa lelapa di ka tlisa tshireletso le tlhokomelo e e botoka mo botshelong jwa bogodi.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe ka tsela e e tseneletseng. Mo setsong sa rona go na le tlotlo e kgolo mo godimo go lebelela motho yo o tsofetseng e le mothusi wa setlhogo yo tlhokegang ka lerato le tlhompho. Batho ba ruta gore tlhokomelo batsofe ga se tiro fela. Mme ke boikarolo jo botlhokwa jwa lelapa le setšhaba. Le fa go ntse jalo maemo a botshelo a fetogile. Mme ka dinako tse dingwe batsofe ga ba kgone go amogela tlhokomelo e e tletseng ya lelapa. Se se bontsha pharologanyo fa gore maitlamo a setso le boammaaruri jwa botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Ka jalo seo se ruta gore re tshwanetse go nna le tlotlo le lerato fa re tlhokomela batsofe. Mme go ka nna molemo go tsenya tlhokomelo ya setsibi go netefatsa gore ba amogela tlhokomelo e e siameng.

Ke dumela gore lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe. Lelapa ke lone le ikarabelang ka tlhompho go tlhokomela bagodi ka letsatsi le letsatsi. Go ba naya lorato, dijo le thuso mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi. Setšhaba le sone se na le seabe ka go tlisa ditsela tse di thusang batsofe, jaaka ditlhopho tsa tlhokomelo mo ditlong tse di tlhokomelang bagodi. Mananeo a botsogo le tshegetso ya madi kgotsa dithuso tsa mmuso. Se se farologana go ya ka dikitso. Mo ditso tse dingwe go tlhokomela ke lelapa ke selo se se tlwaelegileng ebile se le botlhokwa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi. Mo ditso tse dingwe setšhaba se tsaya karolo e kgolo ka go tlhoma ditlhopiso tse di ikemetseng tsa tlhokomelo. Ka gonne lelapa le ka nna le tiro e thata, kgotsa le tshwana bokgoni jwa go tlhokomela bogodi, bagodi botlalo. Ka jalo botshelo jwa bagodi bo ikarabela mo godimo ga dikamano tsa lelapa le ditlamorago tsa setšhaba le ditso.

Mo tikologong ya me ditlotlo tse di tlamelwang bagodi di akaretsa go thusa ka tlhokomelo ya botsogo. Jaaka go fana ka meriana ka nako, go lekola maemo a botsogo jwa letsatsi le letsatsi, le go ba naya dijo tse di siameng. Go na le ditirelo tsa thuto le boitlhomiso jaaka dithuto tsa botsogo. Mananeo a boitlhomiso le dikopano tsa boitekanelo jwa semoya go thusa batsofe go nna le botshelo jo bo itekanetseng. Mo godimo ga moo go na le ditirelo tsa setšhaba tse di tse di tshwanang le ditlhopho tsa tlhokomelo, mo ditlong tse di tlhokomelang bagodi, tshegetso ya madi le mananeo a boitekanelo jwa bogodi a thusang go lwantsha go tlhoka thuso le go nna le botshelo jo bo siameng. Go akaretsa le ditsela tsa tlhomo le ditlhopha tsa go tshwara bagodi ka botsogo le boitekanelo jwa semoya.

Thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe e akaretsa go bafa pension, ditshwanelo tsa botshelo jo bo molemo le ditirelo tsa tlhokomelo ya botsogo. Go botlhokwa gore batsofe ba amogele thuso e e tlhokegang gore ba kgone go tshela matshelo a ikemetseng le a tletseng. Mo lefatsheng le le ntseng le fetoga gontsi go na le ditlhokego tse di oketsegang jaaka tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Ditlhare tse di tshwanetseng le boikhutso jo bo sireletsegileng. Go tokafatsa thulaganyo puso e ka oketsa ditirelo tsa malapeng. Go thusa malapa a go tlhokomela bagodi le go netefatsa gore pension le ditlhokego tsa madi di fitlhelela botlhe ka nako. Gape go botlhokwa go tlhomamisa thuto le tshegetso mo ditlhopisong tsa basadi ba ba batlang go tsaya karolo mo tlhokomelong ya botsofe. Ka gonne ba tsaya karolo e kgolo mo matshelong a letsatsi le letsatsi. Ka tsela eno batsofe ba ka tshela ka tlotlo, boitekanelo le boiketlo jwa maikutlo.